Dumela monghadi, ke founa tjenana mabapi, le tjhelete ena e account-ong ya ka e hanang ho tswa. Ke ile ka fumana molaetsa o hlayang lefapheng lena la tsa dibanka, o reng ke na le tjhelete e tla dula mona bankeng. Jwale ke ne ke batla ho tseba ha kgutshwanyane hore ke hobaneng ha tjhelete enana ya ka e hana ho tswa hobane ke diranta tse mashome a tsheletseng.

Eya e etsa hore ke tshepe hore insurance ya patala, hobane ha o patala kgwedi le kgwedi tjhelete eo e nyenyane mme, kamora selemo o ka fumana tjhelete eo o ka e fuwang ke insurance, e ngata ho feta tjhelete eo o e patalang ka kgwedi le kgwedi.

O lokela hore, kgwedi le kgwedi a patale sekoloto sa hae. Ka ho etsa jwalo, o tla ba a ntlafatsa credit score ya hae. Ha lokela ho tlodisa, empa o lokela hore kgwedi e ngwe le e ngwe a patale e leng ho ntlafatsa credit score ya hae.

Ke maikarabelo a bahire hobane ke bona ba hirileng, basebetsi, jwale ho tlamehile e be bona ba ba hlokomelang, ba ba thusang hore maphelo a bona a be hantle, ba ske ba ba kula kapa ha ba fokola, e be bona ba ba thusang tabeng tsa ho kula.

Setsi sa ho fetisa, ke sehokelo sa account ya hao ya banka, ho dumella ho sebedisa ho yona. Ho fitlhela moedi o mong o bonolo ebile o se na kemiso ya tefo e sa tsitsang. O lefa fela phaello ya tjhelete eo o e sebedisang.

Mohato wa pele ke hore ke ikopanye le ba banka, e le hore ba tle ba nthuse hore, ke kgone ho fumana moputso ka tsela e loketseng, o kenang bankeng ya ka.

Seo kileng ka se utlwa ka di-company tsenaba ke hore kgwedi le kgwedi, wa patala, mme hao qeta ho patala haebane o kula o kgona ho tla ho bona, o fumane meriana kapa thuso e itseng ka lefu leo le o tshwereng.

Jwalo ka ke le motho ya itshebetsang, letsatsi le letsatsi ke fumana tjhelete. Jwale tjhelete enana, letsatsi le letsatsi ke tla e akgela account-ong ya ka, e le hore ke be le tjhelete account-ong ya ka.

O lokela ho itsebahatsa, ho bona mme o lokela ho tseba ditokelo tsa hao, kgahlanong le ho reka, ka mora mono e be le hona hee le buisanang ka taba tsa ditjhelete.

Dumela monghadi, ha ke utlwisisi phaello enana ya tjhelete ya ka, ke founa mabapi le taba ena. Ke bona tjhelete nkare e nyenyane haholo ho latela ka mokgo ne ke nahanne ka teng, ne ke nahanne tswala ya teng e ne tlo ba ka hodimo ho diperesente tse ka bang leshome le metso e mehlano. Jwale ke bona e le tjhelete e ka tlase ho peresente tseno, jwale ne ke batla ho utlwisisa hore na ho etsahala eng.

Taba enana, e batsi haholo dinomoro tsenana tsa bona, ba di nka marangrang le metswalleng ya bona, jwale taba enana hore e fediswe re ka e thibela ka tsela ena, haeba motho a batla ho kenya motho e mong insurance-ng, o lokela hore a tsamaye le yena ho ya mono. Ba etse bonnete ba hore ba ingodisa bale babedi, e le hore tsena tsohle di ska, etsa etsahala tsa hore motho a claim-e motho e mong a sa tsebe.